Ke na le le dipelaelo haholo ka dipalangwang tsena, ka ha ha di sa bolokeha haholo. Ebile mang le mang ha jwale, o se a sebedisa mokgwa oo, o se a sebedisa mokgwa oo ho scam-a batho. Ebile polokeho ya batho ha e ya phepha hohang. Ke bona sepalangwang sa, se tlwaelehileng.

Ha ke soka ke angwa ke mohwanto wa boraditekesi hohang. Empa mabarebare ke na le ho wa utlwela a beng a bile, a kenyeletsa mehwanto tlase ho ditjhelete tse batlang ho nyoloha, ka tlasa mabaka a itseng a tshwanelang ho nyolla ha mafura a dikoloi kapa hona ho nyolla ha thepa kapa yona tefo ya tjhelete ya matekesi.

Ha e ntule ha monate hohang, ho ba kaofela re batla ditheolelo, ho sa kgathalatsehe hore o motjha kapa o motho ya tsofetseng, ya amohelang pension, ka ha ha se kaofela batho ba sebetsang, ha se kaofela re tholang tjhelete.

Motswalle ke ya tshepa hore o phetse hantle. Ke o letsetsa mabapi le taba ya leeto eo re tlo le nkang ho ya Gauteng, hore e be re tlo fihlella ke tjhelete e etsang bokae? Ke ne ke nahana hore maybe di sekete kapa sekete le makgolo a mahlano e tla lekana leetong leo re tlang ho le nka ho ya Gauteng. Ka hao hobane re ya feela, mafelong a beke, e be re ya kgutla.

Ditekesi tse ngata, tse ding ha di ya hlweka hohang ka hare. Ebile le ditulo tse ding ha di ya, ha di ya loka. Ha di hantle hore motho a ka dula nako e telele ka hare ho tsona. Tse ding di nkga le ha e le petrol nakong eo o kenang ka hare ho tekesi.

Boraditekesi ha ba lokise dikoloi tsa bona, jwang? Ka ha batho ba ba palamang ditekesi tsa bona, ba dula ba tletleba tsatsi le tjhabang le le dikelang hore ditekesi tsa bona di nkga petrol, ha di sa nkge petrol, ditulo tsa tsona ha di ya, ha di ya bolokeha hohang. Kapa ha a ntjhafatse yona license ya hae hore a ka ba mmileng le tsela eo a kgannang ka yona ka nako e nngwe ha e ya bolokeha.

Ha ke nahane hore ntwa ena e tlo fela hajwale, hobane motho e mong le mong o na le kgetho ya hore o palame, o palama kae, o sebedisa sepalangwang se feng, ka nako e feng? Hape, haholoholo motho o sheba phokotho ya hae hore atjhe, ke tla kgona ho palama Bolt kapa yona Uber ka ha tekesi tjhelete ya teng e le hodimonyana.

Ke hobane boholo ba batho jwalo ba, ba ya matsatsing a phomolo kapa hona ho itshabisa le malapa a bona dibakeng tse fapafapaneng. Nakong ya paseka ke hobaneng, dikereke ka mefuta di etela dibaka tse ding ho tshwarela paseka teng. E be hape ba a kgutla ho nka leeto le lelelele lelele ho kgutlela malapeng a bona.

Ke nahana sesosa ke hobane ha se kaofela batho ba nang le di cell phone tsa sejwalejwale, tse ka kgonang ho download-a ha e le yona di-app-o tsa di-Bolt kapa di-Uber, le hore di sebediswa jwang. Le ha ho le jwalo, ba tswafa yona ho sebeletsa ha e le yona technology, ya, e seng e kene hajwale.

Bo mme le bo ntate, ke ne ke kopa hore le kene ka ka hara koloi ela, ka hobane Quantum e tlo dieha ho tlala ene le moo le yang, ke nahana hore le tatile haholo. Ntate Nyathi o tla le isa teng, le bolokehile ha e baneng ha le mo tshepe.

Ke nahana hore taba ena e ka loka ka hore ba kopane, e be ba a qoqa hore ba ka le lokisa qabang ena jwang hore ba seke ba hlotse ba lwana. Ka ha motho e mong le e mong o na le tokelo. Nakong eo ba kopaneng ba qoqang ba ka bona, ba ba bontshana tsela e itseng ya hore ba ka kopanela kgwebo ena jwang le hore ba behe, ba behe di-price jwang?